Ngokolwam uluvo nguVirat Kohli ngumdlali ozinzileyo consistence. Ukholeleka ngekhono ngelixa wayengumdlali nokhapteni weqela laseIndia. Uphumelele kakhulu kwiimeko ezinzima ngakumbi xa iqela amanqaku wakhe aphezulu.

Indebe yehlabathi yebhola ngo-twenty ten yayingeyo midlalo kuphela kodwa yaba yinto ebalulekileyo eyadibanisa abantu baseMzantsi Afrika yabaphuhlisa umoya wokuza kunye ukubonisa ubutyebi besizwe nokwandisa ukuzithemba kwabo njengelizwe elinye.

Ndiyayithanda i-social media. Ndingenza i-side hustle ngokwenza ikhontenti ndisebenzisane nee-brands ukuze ndipeye ngazo.

Ndingamxelela ukuba yinto entle ukuba uthanda ukudlala ibhola ekhatywayo. Noko ke angakusebenzisa ukwakha ubuhlobo nabantu, nabanye abantwana ukuze adlale nabo ibhola.

Iitumente zemidlalo zizisa umanyano nophuhliso kuluntu. Umasipala wethu uthathe inyathelo elincokoma lokuba iitumente zebhola ekhatywayo, ezombhoxo kunye neyeqakamba qho emva kweenyanga ezintathu. Ezi tumente azibingeleli nje kuphela abadlali kodwa zizisa neenzuzo ezininzi kwintlalo yoluntu.

Owona mdlalo ugqwese kakhulu eMzantsi Afrika yirabhi. Irabhi yaseMzantsi Afrika sele iphumelele iindebe yehlabathi yerabhi izihlandlo ezine. ngo-nineteen ninety-five, ngo-two thousand and seven, ngo-twenty nineteen nango-twenty twenty-three. Koku kungayenza ibe lilizwe eliphethe elona nani liphezulu leendebe kuphiswano.

Ndingaqonda imvelaphi yale ngxaki. Ndiyaqala ngokwenza uphando lwangaphambili ukuze ndiqinisekise ukuba nyhani ufowunela okanye ukudlala imidlalo yefowuni kungunobangela wokuba basilele abafundi. Ndingaququzelela intlanganiso nabantwana ndibatsho ukuba siyayiqonda into yokuba bayathanda ithekhnoloji nemidlalo kodwa kufuneka babeke imfundo yabo phambili ukuze babe nobomi obungcono.

Abazali into abanokuyenza emntana ukuba abe nomdla wokuzilolonga kukuba ngumzekelo omhle, role model. Abantwana bafunda kakhulu kubazali babo, ukuba umzali uyayilolonga, uyazilolonga okanye ahambe aqhube imidlalo, aqhube imithambo, umntana uya kubona oko kuyinto eqhelekileyo kwaye onokufuna ukuyenza naye.

Elona qela linabadlali abaninzi bebhola eMzantsi Afrika yiKaizer Chiefs. Isizathu sokuba iyiKaizer Chiefs inabalandeli abanintsi, imbali ende nesidima.

Ndingamchazela ukuba mntanam ndiyavuya kakhulu ukuba uyayithanda i-netball. Ngokudlala i-netball ungakuthatha ngokuba wenze abahlobo kwaye izawunceda nomzimba wakho loo nto. Ungafumana abahlobo ozohlekisana nabo nixoxe nge-netball.

Owona mdlali ndimthandayo odlala umdlalo weqakamba nguKagiso Rabada. Isizathu sokuba ndimthande uKagiso Rabada uphuma eMzantsi Afrika kwaye uphakamisa igama lelizwe kakhulu.

Imidlalo endingathanda idlalwe nasezilalini yibhola ekhatywayo, umbhoxo, iqakamba, i-netball imidlalo yobaleko, imidlalo yesiNtu okanye yezemveli.